Ee, ke ka leka go ba akantsha ka go lema thata merogo e e sa itsegeng e le mentsi, gore e tle batho ba le bantsi ba kgone go itse mo lefatsheng le mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Go siame thata go jala maungo a a tshwanang le diapole kgotsa dipanana, gonne re a tlhoka thata ebile a mebele ya rona a dira gore re le batho re dule re itekanetse.

Tamati ke morogo o e leng gore o jalwa go ka dirisa sata a kgotsa yona tshotse ya teng, mme morago setlhare sa teng sa tswa mo mmung se tla se itekanetse mme ya kgona go jewa.

Kgwebo se ka setlhare se e leng gore se jalwa go dirisiwa sata ya yona, mme morago e re setlhare se robiwa se ye go pakiwa go dira rooibos.

Rooibos e dira gore mebele ya rona e dule e itekanetse, ebile mebele ya rona e seke ya tshabelwa ke malwetsi a mantsi. Ebile e dira gore madi a rona a mo mebeleng ya rona a dule a le ma hibidu sentle, ebile re dule re itekanetse ka nako tsotlhe.

Tse dingwe tsa teng ke fa pula e sane sentle mo ngwageng e ba jalang ka yona, le gape le go jala mo mmung o se nkitla o ntsha dijalo tse di itekanetseng le go sa dirise sata e e nonofetseng. Mme bona di tee tsotlhe ba ka di rarabolola ka go dula ba lebelela mmu o ba jalang mo go o ne gore a o itekanetse, le gore gape ba dule ba na le metsi go ka nosetsa ka nako tse tsotlhe dijalo tsa bone.

Gompieno jaana balemi ba lebagane le mathata a pula go sa ne ga yona, mme fa pula e sa ne dijalo tsa bona di tlhaga di sa nonofa sentle. Mme ka jalo ba tlhoka thata go ka tlhokomela dijalo tsa bone thata gore di tle di nonofile sentle, ebile le bareki ba kgone go di kgatlhegela.

Ba dirisa maungo a le mantsi go ka dira di khasekete mo nageng, mme ba di tlhakanya ba dira dilo tse dintsi jaaka bo di-juice, dilo di le dintsi tse ba di dirisang di dira mamepe.

Maungo a jalwang thata ke dipanana, diterebe, diapole dijalwa thata gonne di dira majalwa jaak diterebe tse dingwe di dira di- vanilla, di-juice jalo jalo le gore mebele ya batho e dule a itekanetse.

Dijalwa ke ditapole, dikhabetšhe le merogo jaaka bo thepe. Di jalwa thata gonne di dira gore mebele ya batho e dule a itekanetse, ebile di fokotsa malwetsi a le mantsi mo setšhabeng sa rona.

Di dira dilo tse dintsi jaaka bo , ebile di dira gore thulaganyo ya dijo tsa rona di dule di itekanetse ebile di fa batho dikotla tse dintsi.

Ee, ke nngwe ya dilo tse di jalwang gonne go dirisiwa maungo go dira wine, ke mabaka a a dirang gore e bidiwe wine farming.

Sa ntlha ke ditapole sa bobedi ke khabetšhe ka sa boraro ke thepe sa bone ke diterebe sa botlhano ke diapole.

Go lemiwa ga rooibos go thusa gore re nne le mefuta e farologaneng ya maungo mo tikologong ya rona.

Sa ntlha ke khabetšhe, ditapole le thepe re di tlhoka thata gonne di tlisa dikotla mo mebeleng ya rona, ebile di fodisa malwetse a a . Ebile di dira gore re dule re itekanetse mo mebeleng ya rona ka jalo re di tlhoka thata.

Ke gore rooibos e tlisa dikotla tsefe tsa mmele, le gore e dira gore mmele wa gago o dule o babalesegile go le go kae.

Ke melemo e fodisang tlhogo, le e fodisang maikutlo a botlhoko a mmele.

Rooibos-e e dira gore mebele ya rona e dule e itekanetse, ebile e tlisa dikotla tse dintsi mo dijong le mo a rona.

Merogo re dirisiwa thata go dira go dira yona matute a merogo, ba dira dikhensemese tse dintsi tse di farologaneng tse di ka dirang gore merogo e tle e le matute ebile e itekanetse.

Ke ne ke tla reka khabetšhe thepe le ditapole, gonne ke merogo e e nang le dikotla tse dintsi. Ebile ga o e jele e dira gore wa gago o dule o itekanetse ebile o seka wa tshabela ke malwetsi a le mantsi.